Ukuba umphathiswa wezothutho enza umrhumo wezithuthi ezingena ezidolophini ezinkulu zininzi izinto ekufuneka sizazi. Okokuqala kubalulekile ukuqonda indlela yomrhumo onjalo enokunceda ngayo ukunciphisa ingxinano kunye nongcoliseko. Kubalulekile ukuba abantu bafumane iindlela zokuhamba ezilungileyo ezifana nokusebenzisa izithuthi zomphakathi, izithuthi zokuhamba ngamaqela okanye ukuhamba ngeenyawo.

Abaqeshi banokunceda abasebenzi babo ngoku bavumela ukuba basebenzise ezinye iindlela zokuhamba ezifanelekileyo.

Okokuqala kufuneka kuqinisekiswe ukuba amatayi emoto akho ngokupheleleyo kwaye kuqinisekiswe ukuba izibane ziyasebenza, kuquka izibane zangaphambili, ezisemva kunye nezimhlophe zomgwaqo. Kwakhona umqhubi kufuneka uqinisekise ukuba izixhomo zomoya zisebenza ngokufanelekileyo ukuze kuqinisekiswe ukuba ihlala ikhuselekile imoto.

Okokuqala kufuneka baqinisekise ukuba bajonga ngokucocekisekileyo kumacala onke emgaqweni. Kufuneke kufuneka baqiniseke ukuba imigca emhlophe kunye nezilumkisi zomgwaqo kwaye baqaphele ukuba bakhumbule ukuhamba phakathi komgca ophakathi.

Funa ukuthumela imithwalo phesheya kubalulekile ukuba alungiselele onke amaxwebhu xwebhu angafuneke kwangethuba. Oku kubandakanya i-invoyisi epheleleyo, uluhlu lwemveliso kunye namaphepha e-custom afanelekileyo.

Ndeva ngezinye iindlela ezisetyenziswa ukunciphisa iimfazwe zeeteksi eMzantsi Afrika. Enye yazo kukusekwa kweebhodi zezothutho ezisebenzisana norhulumente ukulawula indlela, imvume kunye nokusombulula ingxaki phakathi kweeteksi ezahlukeneyo. Kukho neendlela zokuxoxisana phakathi kwama-association kunye nendlela zokulamla xa kuvela ingxabano.

Njengomphathiswa wezothutho ndiza kuqala ngokomeleza umthetho, ukubeka ijele okanye isohlwayo esinzima kubaqhubi abaphula lo mthetho. Okwesibini ndiza kuqalisa iinkqubo zokuqeqesha abaqhubi beetekisi ukuze baqonde umngcipheko wokulayisha ngaphezulu.

Kwakulixesha leeholide zasehlotyeni, mna nabahlobo sathathatha uhambo oluya eMpumalanga. Sasiqhuba imoto iintsuku ezimbini simisa kwiindawo ezahlukeneyo. Sandwendwela iindawo zokutya ezimnandi sathatha iifoto ezintle kwaye sayonwabela indalo.

Njengomkhweli ndingathanda ukubona uphuculo kwenkonzo yabakhweli kwizikhululo zenqwelomoya. Okokuqala kufuneka kuqinisekiswe ukuba kukho ulwazi olucacileyo nokufikelelekayo, iimpawu ezibonisa indlela, ulwazi ngexesha lendiza kunye noncedo lwabasebenzi.

Ukuthutha izinto ngendlela kunceda uqoqosho kwaye kuvelisa imisebenzi kodwa kukho neengxaki ezithile ezihamba nalo mkhwa. Enye yeengxaki ezinkulu kukonakala kwendlela ngenxa yobunzima beelori ezinkulu. Oku kudinga ulondolozo rhoqo kwendlela, nto leyo eyaba yindleko enkulu kurhulumente.

Urhulumente ugxininisa ukuba iimoto zihlale zikwimeko efanelekileyo ukuze kukhuseleke abantu bonke abasendleleni, abaqhubi, abakhweli kunye nabahamba ngeenyawo. Xa imoto ingekho semgangathweni iba ngumngcipheko omkhulu wengozi.

Umntu makaqiniseke ukuba imoto yakhe ikwimeko entle, ahlole izibane kunye neetayari. Okwesibini makaphumle kakuhle phambi kohambo kuba ukudinwa kukhokhelela kwingozi ezindleleni.

Indima yee-customs clearance ekuthuthweni kweempahla ngolwandle ibaluleke kakhulu kuba iqinisekisa ukuba zonke imveliso ezingenayo okanye eziphumayo elizweni zihloliwe, zibhatelwe irhafu efanelekileyo kwaye zihambelane nomthetho.

Ndingathetha ndithi, xa uthathe ezi ntambo zombane ezihamba ngentla kwesiporo awuphangeli nje umonakalo kwizixhobo zikaloliwe kuphela kodwa ubeka ubomi babantu emngciphekweni. Iilori zikaloliwe azikwazi uhamba ngaphandle kwaloo mandla ombane, nto leyo ebangela ukuba abantu abanintsi bangakwazi ukufikelela emisebenzini, ezikolweni okanye kwizibhedlela.

Njengomqhubi weeteksi, enye yezinto endingazithandiyo kukungabikho kokhuseleko olwaneleyo maxa wambi kufuneka sihambe ebusuku kwiindawo ezingaziwayo, nto leyo ebeka ubomi bethu emngciphekweni. Enye ingxaki kukungahoyi kwemithetho yendlela ngabanye abaqhubi, nto leyo ebangela ingozi.

Xa kufuneka ndibhatale imali kwi-toll gates xa ndihamba umgama omde ngemoto ndiziva ndinentlupheko kancinci ngakumbi xa kukho iindawo ezininzi ekufuneka ndibhatale kuzo, nangona ndiyiqonda into yokuba laa mali isetyenziswa kulondolozo lweendlela.